Eya, ho etsa veini ke ntho eo nka e qalang hobane ena le tjhelete e ngata haholo. Batho ba reka yona haholo ebile e dithekong tse tlase haholo. Empa fela nka hloka qalo ya tjhelete, ke fumane fela tjhelete ya ho qala, ke fumana fela sebaka moo ke tla ho lemela teng. Ke leme merara, ke tlo tseba hore moo polasing eo ya ka ke lemme merara e mengata moo ke tlo tseba ho lema teng, moo ke tlo tseba ho kotula. Ebe moo re etsang le veine teng and-e e tla etsa tjhelete e ngata hobane moo mo di etswang teng, ke mo theko tsa teng di leng tlase haholo ebileng batho ba di rekang ka bongata.

Melemo ya polane ya kgwebo ya thupello ka kgwebo ya bohwai e bohlokwa hobane ke ho iqalla black empowerment-e. E tlo tseba ho hola, o tlo tseba ho sebedisana le mabenkele a maholo a ka reng bo Shoprite, ekareng bo Spar, bo Pick 'n Pay. O ntsha mona ho wena o isa dishopong tse kgolo. Ka hoo, le wena o ya kgona ho fumana, o fumana se tlang ka pokothong, se tla o thusa, se tla hodisa kgwebo ya hao jwalo ka ya hoba sehwai. Ee, e bohlokwa haholo o tsebe ho sebedisana le dikgwebo tse se di tswelelletse.

Jwalo ka ha diphoofolo tsena di hlajuwa. Re bua ka dinku, re bua ka dikgomo, re bua ka dipudi, re bua ka difariki. Ke diphoofolo tse hlajwang di sa buellwe ho ya ka setso sa rona. Ke moo re reng ka setso ha di buelletswe ha oe je fela, empa tsane tsona di hlaya femeng ya nama, di hlaya femeng, di hlajuwa mono di rekiswe. Tse ding o fihle mono ke di-frozen, di tla se di le frozen. So o ka kgona ho inkela yona ese le frozen, ha ena mafura. Jwalo ka batho ba sa jeng bo difariki tse hlajuweng. Ba bang ha ba je bo dikgomo, ba bang ha ba je bo di ha ba je nama, ho ja nama. Mare o ka kgona ho e ja bitsong la hore ke nama e hlajuweng ka metjhini ya be ya rekiswa difemeng.

Ka tsa lefu ka pusetso ya lefatshe, ke tseba hore lefatshe lena ke lefatshe la rona re le batho ba batsho. Moo makgowa nakong ya apartheid-e ba le batla ba tloha kwana Europe kwanana di-country-ing tse hodimo kwana. Ba tla mona Afrika Borwa ba tlo qhekanyetsa batho ba bo rona ka lefatshe la bona. Ka nako eo hee, batho ba bo rona bane se ba, bane ba so tsebe, bane ba so hlalefe ka ntho tsena tse bitswang di-technology. So o fumane hore bana sa jwetswe ntho tse ngata. Kgale hono sa bue ntho kaofela but, empaneng batho bao ba kgale ke bona bane ba nkeleng lefatshe le leng la rona batho ba batsho.

Batho ba kgale bane ba omisa nama. Sa pele bane ba etsa dihwapa ka yona, o fumane hore o entse sehwapa sa pere, o entse sehwapa sang, o entse sehwapa sang. Hape bane ba etsa ntho, bane ba bolaya dikokwanahloko. O fihle nama pele etlo etswa, etlo phehwa, ba e omisa mono kantle ba e beha letsatsing hore e tle e tjhe pele then ba tloba e, ba e hlape, ba ipudutse ebe hona ba e phehang. Nama kgale ene tlameha hore e omiswe. Se nama tsena tsa bo naheng, o fihle di hlajuwe kwana naheng di rotha madi. O pele e tlo hlajuwa, e ka jewa. E rothiswe madi ao pele, e rothe madi pele ho etsetsa e tlo tseba ho oma, e tlo tseba e hlapuwe, e tlo tseba hore e phehwe e jewe. Pele e ka jewa mara e ya omiswa.

Balemi banang le naha tse nyane ba tshosetswa ke ba naha naha tse kgolo hobane balemi banang le naha tse kgolo ba nahana hore balemi banang le naha tse nyane ba tlo ba nkela mesebetsi, ba ba nkele batho, di-company tse kgolo tsene di tlisa tjhelete ho bona. Ke ka hoo ba batla e bang bona feela ba lemang, ba sebetsang mapolasing, e ba bona feela ba kgonang ho ka rekisetsa di-company tsena tse kgolo. Ebile bana ba banyane haholo, o tla fihla ha ba qala hantle ho kena naheng ena ya temo. Ba ba dinaha tse nyane ba tlo bitsa ntho tsa bona ka lenane le tlase. Jwale di-company tsena tse kgolo di tla batla ho ka sebedisana le tsona, jwale bona ba tshosetswa ke ntho tseno. Ke nthwena ba tshosetsang.

Ha ke ka batla hoba le polasi ya Rooibos. Ke ka qala ka ho kopa thuso mabapi le tsa ditjhelete. Ke boele ke kope thuso bakeng sa temo ke tlo tseba hore ke e leme moo ke tlo tsebang e tla lemeha ka bongata teng. Ebe ke ae rekisa, e nngwe e ba ya ka. Ene hape ke tla tlameha ho rala business plan. Ke qale, ke kene di-company-ing tsena tse kgolo tsena. Ke batle tshehetso ya tsa tjhelete bakeng sa toro ena ya ka.

Ke rata ho dumedisa hohle a mona, wa mona di-flat-eng. Ke bitsitse kopano ena mabapi le dirapa hodima di-flat-e tsa rona. Ke bona e le ntho e ntle haholo hore le rona re bone moo re etse le rona. Re be le le rona ebe teng ntho e re etsang, re iketsetse diratswana tsa rona, dirapana tsa rona re ipehele mono. Di tla fumana pula, di fumane letsatsi, di hole mono hodima ntlo. Nna ha ke bone e le nthwe mpe, ke bona le ntho e ntle haholo. Kene ke ka rata le nna hore jwalo ka ha re dula monana, re thusaneng etseng nthwena ya dirapana tsena.

Ka tsatsi le leng ne ke kula haholo, ke bipetsane ke motjheso le sefuba. Ke ha mme a ba re ke nke ditlamatlama se bitswang le setlamatlama se bitswang jongilanga. A ba re ke di kopanye, ke di phehe, ke be ke di nwa. A ba re hape nthwe nngwe e etsang hore ke be le motjheso ona, ke kule haholo le hore kena le nyoko. Ke ha ba sa re ke nke lekgala, ke le tshele ka hara metsi, ke le nwe kaofela lona ke be ke ke ntsha nyoko. E ile ya nthusa haholo ntho ya ho sebedisa ditlamatlama hobane ka mora hoo, ke ile ka hlaphohelwa. Ka ska ba le ho nyahama mmeleng, kapa ka ska ba le ho mokgathala mmeleng. Ke ile ka ba hantle.